Ee, nka leka go leka merogo e e sa itsegeng. Merogo ya go tshwana le ga e itsagale go le gontsi, mme e e itsagaleng thata ke morogo ka wa thepe, o ne o itsagala thata. Ke morogo e le gore ga o itsagale go tshwana le morogo wa lephutse ga o itsagale go le gontsi.

Go mefutanyana e e farologaneng ya go ka jala maungo a go farologana jaaka, yone di apole. O ka tsaya thapo ya yone wa e kenya mo gare ga mmu, mme wa nna o e nosetsa ka matsatsi. Ga o bona gore setlhajana sa tsona e ka re se a golanyana, o se tseye o se beye ga e leng gore o bona gore go ka nna matshwanedi, gore o se beye mo lefelong la teng kgotsa o ka ya mabenkeleng go batlana le mefuta e e farologaneng yone ya dipanana kgotsa diapole, go reka dithapo tsa teng gore o ka dijalwa.

Morogo wa tamati o ka o jala ga ditamati setse di feleletse ke nako kgotsa di bodile. O kenya ditamati tseo mo gare ga mmu, mme o tshele metsi 'tsatsi le letsatsi go fitlhelela o bona setlhare se tswa mo mmung. Dikgwedi di fetsa go feta di le mmalwa ga setlhare setse se omile, o ka roja tamati eo e le tala, kgotsa e le mmala o motala. Mme wa e beya ko letsatsing gore e nne e fetole mmala, o nne mohibidu o a bo o itse gore ke nako ya gore e ka dirisiwa.

Rooibos o ka e jala ka go tsaya peo, mo mmung o e kwalela ka mmu mme ntse o e nosetsa ka metsi go fitlhelela o bona setlhare se ungwa. Jaaka re itse setlhare sa rooibos se ka tsaya dikgwedi di le some le bo robedi gore o ka fitlhelela kopi ya teng. Jaanong morago ga dikgwedi di le some le bo robedi o ka kgaola dikala tsa yone, mme o e omise go fitlhelela o bona e fetola mmala gore e nne . O a bo o itse gore e setse e le nako ya gore e ka nowa kgotsa wa dira yona mogodungwana.

Molemo wa go ka nwa rooibos-e kgotsa boitekanelo jwa rooibos, ke go oketsa madi. Ga o na le mathata a bolwetse jwa madi a kwa tlase rooibos e botoka thata gore o e dirise.

Dikgwetlho tse balemirui ba maungo ba lebaneng le tsone gompieno, ke dikgwetlho tsa go tshwana le gore pula e ne kgapetsa-kgapetsa, mme maungo a feleletsa a bodile a sa tswe ka mo a tshwanetseng go tswa ka teng. Kgotsa one mogote o montsi, di feleletsa maungo a setse a swabile a sa butswa le ka nako. Kgotsa tsona di tse e leng gore gongwe tseo ba ka kgona go di laola, ba reka ditlamelwana tse di ka di bolayang. Mme segolobogolo ke dipula kgotsa mogote o montsi.

Matsatsing a na go dirisiwa thekenoloji go godisa maungo, kgotsa go dira one matute kapa jam-e. Ba tla be ba rekile machine-e a gore a ka omisa maungo ka pela, le gore a ka dira o ne matute go a tsenya ka moo. Mme go fete metsotso kgotsa diura, gore matute ao a nna a ka gamololwa kgotsa go omisa one maungo.

Maungo a a jalwang lehatshe ka bophara, ke diapole kgotsa dipanana le tsona dipiere. Gonne maungo a tsone ga a na nako, a nna teng ngwaga yo yotlhe, mme ga a kgethe le mmu gore mmu wa teng ke o nang le dikotla kgotsa jang. Go bonolo gore o ka jala gongwe le gongwe, mme ga a tlhoke le gore e ka ba maungo a teng go serame kgotsa go bolelo.

Dingwe tsa merogo e e lengwang, mme e jewa lefatshe ka bophara ke merogo jaaka thepe, morogo wa sepinatšhe. Ntlha kgotsa segolobogolo ke gore ga e kgethe mmu, a mmu o na le maje kapa o na le santa, o kgona go e lema merogo eo mme wa e ja.

Dithoro di na le seabe se segolo mo temothuong ya segompieno, jaaka mabele re a dirisa gore e nne yone dijo tsa di fitlhela tsa goseng. Mo e leng gore re kgona go dira mabele re je bogobe jwa mabele, kgotsa mabele a diragatsa gore a dire bojalwa ba setso.

Wine farming ee ke dingwe tsa dijalo tse di ka jalwang. O ka jala diterebe go dira gone gore o kgone gore morago ga sebakanyana o kgona go dira yone wine. Jwale o ka ijalela sone setlhare sa diterebe, morago ga gore se ungwe o tseye terebe o e fetole wine.